Ntlangu lowu ni nga ni nga ta ka ni nga wu rivali i ntlangu wa bolo. Ngopfungopfu hi nkarhi wa twenty ten, laha hina tiko ra Afrika-Dzonga a ku ri hanya hi humelerisa ntlangu wa wa wa bolo ya misava world cup. Xikan'we na fayinali ya ya Nedbank cup leyi a yi tlanga hi hi vhiki leri ri nga hundza, laha ku tlanga Kaiser Chiefs na na Orlando Pirates. A ni nge wu rivali hikuva Kaiser Chiefs i team leyi ni yi rhandzaka swinene. Na yo nakona hi yona yi nga yi nga hetelela yi yi tlakula xikhumba yi tlakula sagwadi ra kona.

Xipano xa rugby xi nyikiwe vito ra Amabhokobhoko kumbe Boks kumbe Bokke. Xipano xa bolo ra ra milenge xi xi nyikiwe vito ra Bafana Bafana. Xipano xa khirikhete eAfrika-Dzonga xi nyikiwe vito ra Proteas.

Va fanele va swi tiva swa ku vutomi a byi yimanga hi ndlela yin'we, bya cincacinca. Va fanele ku va na ku pfumela swa ku munhu loko a hanya laha emisaveni i na swihoxo, nkarhi wun'wani u hluriwa hikwalaho ka swihoxo swa wena. So u fanele u swi tiva swa ku loko u ri na swihoxo hikuva u fanele u humelela u fanele u sungula hansi u lunghisa swihoxo leswi u nga na swona, kutani vutomi byi ta cinca ku ta ku ta va ku ku va na ku ya mahlweni. Mara a va fanelanga ku tshika ku tlanga.

Mintlhotlho leyi nga kona ka mitlangu, mitlangu yo fana na bolo i ku i ku ntsako lowu yi tisaka vanhu loko ntlangu or ntlawa wa vona kumbe team-i ya vona yi humelele i ntsako wolowo. Hi yona e entsako lowu wu va yisaka mahlweni kumbe u va endlaka swa ku va va na ntlhontlho lowukulu. Na nhlengeletano hikuva va tlhangana u hetelela u ti kuma u hlangane na vanhu vo hambanahambana. Vanhu lava u nga endlaka mabindzu na vona, kumbe vanhu lava u nga hanyaka na vona tanihi maxaka.

Eya ni ehleketa tano swa ku naswona swikolo swi faneriwile ku nyikiwa nseketelo lowu ringanaka na tidyondzo hikuva vanhu, kumbe vadyondzi a va fani. Ku na lava va nga nyikiwa eka mitlangu, ku na lava va nga nyikiwa eka swa swa tidyondzo. So van'wani va hetelela va kumeka va tshike xikolo hikwalaho ka ka ku tsandzeka ka ka ka ku va hava ka nyiko ya tidyondzo. So na vona va i vana, i vadyondzi va faneleke va tekeriwa enhlokweni, va va swa mitlangu. Ku na mitlangu yo hambanahambana ku fana na ku tsutsuma, na ku tlanga bolo, emakumu va hetelela va va va kuma mali ya yi nyingi loko se va va va ti-professional.

Xitsutsumi xa ndhuma xi nga kona laha Afrika-Dzonga i Caster Semenya. Hi yena a nga tshova ma-record ya misava hi ku tsutsuma a tlhela a wina ti me timendlele to hambanahambana hi nyiko ya yena ya ku tsutsuma. I sungule ku tsutsuma a ha ri ntsongo na sweswi wa ha tsutsuma. Xin'wani xitsutsumi xa ndhuma lexi nga kona laha Afrika-Dzonga eka nkarhi wa sweswi i Akani Simbine. Hi yena mutsutsumi lonkulu laha Afrika-Dzonga. Hi yena a nga khoma tigolidi na sweswi hi hi ti hi ti ti ti ti eleven ta May twenty twenty five, i wine timedali le a a a China.

Swi swi ni twisa ntsako swinene hikuva i tiko ra hina ra Afrika-Dzonga, nakona hina hi khomaka ya record ya misava ya ku wina ya ku hlula misava hinkwayo, ka mune. Hi hina ti-world championship ku tlula matiko lama hinkwawo because hi hi hikuva hina hi wine khapu leyi ka mune ku tlula matiko laha hinkwawo. So swa ni tsakisa swinene, swi endla na tiko ra hina ri tiviwa misava hinkwayo.

Tanihi mukaputeni wa wa wa xipano lexi, mi fanele mi swi tiva na n'wina tanihi vatlangi va xipano lexi. A hi tlangela hina ntsena kambe hi tlangela tiko ra hina, hi tlangela valandzeleri va hina, na hina mindyangu ya hina, hinkwavo vanhu laha ka misava leyi, va vuke hina swa ku hi fanele hi teka xidlodlo lexi. Namuntlha hi fanele hi tlanga hi ku tiyimisela, hi tshika ku hi ku ku ka hi nga twani ka hina. A hi endleli hina leswi kambe hi endlela tiko ra hina, va langutele hina, hi fanele na hina hi hi hi tiyimisela hi wi na xidlodlo lexi. A hi tlangeni hi ku tiyimisela namuntlha, hi teka xidlodlo lexi hi nyika tiko ra hina.

Ku na tindhawu to hambanahambana ti nga kona. Xo sungula laha kusuhi na park, laha ku ku va ka na ti tlangi ku va ka na mitlangu ya bolo ya ya muganga yo hambanahambana ya laha Daveyton. Laha vanhu va hakela mali ku nghena kona, va kota ku vukela na ku sapota vana va vona. Ku na tindhawu tin'wani futhi laha vana va va yimbelelaka kona va yi vitana Amos Maphanga. Laha koho ku hlanganaka vayimbeleri va kwala matikweni etikweni ra Daveyton. Nakona va ku nghenaka kona ku hakeriwa mali hi ta kota ku sapota vana va hina na kona.

Tanihi swi vonaka swa ku xipano xa Banyana Banyana, hi xona xipano lexi xi nga yimela Afrika. Hi fanele hi swi tiva swa ku hinkwaswo leswi swi sungulela ka swipano leswi swa le hansi swi nga kwala ka mitlangu ya va ya va ya va manana kumbe ya vavasati. Hinkwavo vavasati va fanele va sapotiwa tanihileswi hi ntlhontlhovelaka vavanuna. Va fanele va kuma tlho tlhotlho va fanele va kuma.

Swiendlakalo swa mitlangu ya misava swo fana na na FIFA, swi vuyerisa ikhonomi laha tikweni ra Afrika-Dzonga hi ku endla mitirho. Tanihi loko hi swi tiva swa ku va va endla mitirho va va pfulela va matiko ya Afrika-Dzonga mitirho. Xikombiso nkarhi wa twenty ten, vanhu Afrika kumbe misava hinkwayo, na vanhu vo hambanahambana a va fike va vhakela tiko leri ra Afrika-Dzonga hi hi ku hikuva va lava ku va na bolo. Kambe va lava ku vona na tiko leri ra hina, swa ku ri yimise ku yini. Hi ku fika ka vona laha tikweni, mitirho yi kumekile, vanhu lava swekaka mabindzu ma pfulekile, nakona na vatlangi va bolo ya milenge ya kwala na kwala Afrika-Dzonga laha va nga tiviki misava hinkwavo va hetelele va kuma ti-team-i .

Xo sunguna lava va vanhu lava fanele va seketela ngopfu mitlangu hi le swikolweni hambi muganga wu nga ri ku tlangeni eswikolweni va fanele ku va na nkarhi wa wa swa mitlangu, mitlangu yo hambanahambana mitlangu ya bolo mitlangu ya xintu swo fana na ncuva mitlangu ya ya bolo ra mavoko ra vavasati hikokwalani na yona miganga yeleye yi nga tlakuka yi vonakala mitlangu xikolweni i ya nkoka swinene so ku hlamula xivutiso leyi mitlangu yi fanele yi sungulela exikolweni hambi miganga yi nga tlangi swikolweni ku fanele ku va na masiku ya kona kumbe nyangha yi nga heli nyangha yin'wana n'hweti yin'wana na yin'wana ku fanele ku ri va na mitlangu eswikolweni.

Nhluvukiso wa vantshwa hi ku tirhisa mitlangu i ya nkoka swinene hikuva mitlangu kumbe i mitlangu ya bolo kumbe i mitlangu ya rugby yi yi endla vanhu va tlhangana va va ntlawa wun'we hambi i kuma swa ku vanhu a va tshami ka tiko rin'we kambe ku va va rhandza mitlangu yo fana va kumeka va va va ri vanghani kumbe va kumeka va va tivana so mitlangu hi yona yi nga tirhi yi nga tisaka a ku nhluvukiso exikarhi ka ka vantshwa hikuva mitlangu yi misava hinkwayo yi na yona mitlangu ku ku va na ti-world champion ku va na ti-world olympic la misava hinkwayo yi hlanganaka kona ende loko loko va va rhandza mitlangu va tlanga hi ku tiyimisela muganga na vantshwa va nga kumeka .

Ni nga titwa ni ni tsakile swinene na ku ti tshemba ka mina ku nga ya henhla hi ntamu hi matimba na hikuva na vanhu se va ta sungula ku ni tiva ku ri hi yena muhluli lweyi hi yena a nga kuma xidlodlo ka ntlangu wo karhi ku fana na bolo ya milenge loko wo tlanga kahle u kuma man of the match u kuma xidlodlo swa ku hi wena u nga tlanga ngopfu ka ka ntlangu wolowo siku rolero na na tindhawu kumbe ti-team na matiko man'wana va sungula ku ku tiva hikuva u tlange hi ku ti yimisela u sunguna na ku tiviwa misava u kuma na opportunity ya ku ku ndlondlovata hi ya mahlweni hi .

Switirhisiwa swa nkoka eka mitlangu eswikolweni leswi swa swi nga swa nkoka swinene xo sungula i ndhawu la ku nga ta tlangeliwa kona girawundi kumbe xitediyamu laha ku nga ta tlangeliwa kona loko ku ri bolo ra milenge u fanele ku va na girawundi laha u nga ta tlangeliwa kona loko ku ri vatsutsumi ku fanele ku va na girawundi la va nga ta tsutsumela kona swa vumbirhi leswi lavekaka i swiyambalo leswi va swi mbalaka swo fana naswona i swa nkoka swinene na na swisirheleli swa tintangu swi vitaniwaka la va fambana va ambala swifambo swa ntlangu lowu va wu tlangaka fana na tlanga ntlangu wa wa bolo ya milenge va fane va va ambala na ntlangu wa bolo ya mavoko va fanele va ambala mateki na ku tsutsuma.

Xo sunguna lexi hi faneleke hi xi tiva hi hi ntlangu wa bolo ya mavoko fanele hi tiva swa ku a ntlhantlho wa kona i ku kora bolo ka ka ya lava hi hi tlangaka na vona a bolo ra mavoko ku ku va na mitlawa yimbirhi kumbe ti-team timbirhi ku va na ma vatlangi va seven hi team yin'we ntlangu lowu va u hambanisiwe ka mune section yin'wani na yin'wani yi tlangiwa fifteen minutes ku va na goalkeeper ku va na goal attacker ku va na wing attacker ku va na centre lweyi a tlangaka xikarhi ku va na wing defense lweyi a tlangaka ematlhelo ku va na goal defense kumbe ku va na goalkeeper.

Swi na nkoka swinene hikuva hi kota ku vona vana lava va nga na na matalente yo hambanahambana la va nga na nyiko ka ntlangu wolowo hi kota ku tiva futhi na ku swa ku i va mani lava va va jimaka hi ku ti yimisela kumbe va va tlangaka hi ku ti yimisela naswona swi na nkoka swinene leswaku hi laha vana va kotaka ku hlangana kona na swikolo swo hambanahambana na vatlangi vo hambanahambana la va kotaka ku fikelela swa ku va dyondza swa ku van'wani va tlanga hi ndlela leyi ku vona na tindlela leti ti ti tin'wani to tlanga a va kalaka va nga ti tivi.

Ku tiolola i swa nkoka swinene swi pfuna hi miehleketo xikan'we na miri, loko u kota ku tiolola xikombiso loko u tsutsuma thirty kilos eku fambeni ka nkarhi miehleketo ya wena yi ta ku byela leswaku u tatisa u se u tsutsuma forty kilos. Na le vuton'wini nkarhi wun'wani u va na swinavelo swo hambanahambana laha u endlaka swa ku u tirha hi ku tiyimisela u ze u za u kuma leswi u swi navelaka. Nakona swa pfuna ku ti tiolola hikuva miri wa wena u ta va u hanyile swinene u ta kota ku hanya nkarhi wo leha.

Swilo leswi ni swi tsakelaka swo fana no tlanga a bolo swi tisa ntsako swinene embilwini ya mina, hikuva swi ni hlanganisa na vanhu lava va ndzi tsakisaka vanhu lava va ni twisisaka hikuva hi rhandzaka xilo xin'we. Nakona loko ni kuma hi kuma hi winile nkarhi un'wani ni kumeka ni ri na mali hi ku endla swilo leswi ni swi rhandzaka.

Holobye wa wa swa mitlangu loyi a vulavulaka i Baloyi Hluvukani ni tsakela ku mi tivisa na ku mi kombela na ku kombela ku pfuniwa hi n'wina, hi kombela ku pfuniwa ka ndlandlamuko wa timali na swa mitlangu hi kombela u tisa mitlangu yo karhi ya bolo eka muganga wa hina u endla tournament ya bolo leswi swi ta tisa ku ndlandlamuka ka ikhonomi ya muganga lowu. Hikuva loko u hlanganisa muganga lowu na miganga leyin'wani va ta va ta tlangela la ka muganga wa hina swa swi ta tisa na vanhu lava sukaka kule va tiva na muganga wa hina na vakokwana kumbe vamhani na vabuti va ta sungula va xavisa va xavisa swakudya swo hambanahambana.

Lexi xi nga ni tsakisa ngopfu eka ntlangu lowu wa Springbok ngopfungopfu ka final loko hi tlanga na ti-all blacks i ku twanana na ku tiyimisela na ku kombisa ndlala leyi va nga na yona for xidlodlo xa misava ku ri hi wina hi va hi yimela misava hinkwayo. Na ku twanana ka MaAfrika-Dzonga swi nga khataleki leswaku loyi i na rivala ra njhani i rirhandzu leswi swi nga ni tsakisa ngopfu.

Leswi swi ndzi tsakisaka swinene swa mitlawa kumbe swa mihlangano i swa ndhavuko wa Matsonga laha ku hlanganaka Matsonga va cinaka kona muchongolo na makhwaya laha hi kotaka ku dyondza hi ndhavuko wa Vatsonga ngopfungopfu hi tin'hweti ta Dzivamisoko.

Mitlangu yo hambanahambana ka yona mitlangu yo fana na thenisi ha swi tiva loko ku ri Thenisi ngopfungopfu thenisi ya ya vamanana ku tala vamanana swinene, na mitlangu ya Netball laha ku ta ka va vamanana na vana lavatsongo na vatatana va va kona kambe lava talaka ngopfu i vamanana. Na mitlangu ya milenge na Rugby laha ku hlanganaka vanhu vo hambanahambana valungu na vanhu va ntima. Mitlangu yi tisa na na ku ku ndlandlamuka ka ka ka mabindzu ya le makaya, hikuva siku ra ra mitlangu kumbe loko ku va weekend ya mitlangu vanhu va kota ku xavisa va va na mali.

Swilo leswi ni swi navelaka kumbe ku tsakela ku swi endla i swilo swo fana na skydiving laha munhu a tlulaka ehenhla ka xihahampfhuka a wela hansi and then ndzi tsakela kumbe ni navela ku swiendla etikweni ra ra Iceland, hikuva ku ta va ku tele tiayisi hinkwako loko ni tlula le ende i tiko leri ni ni navelaka ku va ni ri vhakela ni nga se hundza la misaveni.

Ku tiolola i swa nkoka swinene ngopfungopfu loko u ri munhu wa swa mitlangu hikuva u fanele u tiolola ku ti lunghisela siku leri kulu. Loko u ri mutlangi wa bolo u fanele u tiolola siku na siku, u tlhela u titsona swin'wana swakudya kumbe swilo swaku n'wa swo fana na byalwa. U languta ngopfu ku tiolola ka wena ngopfungopfu ka mitlangu ya ya bolo ya milenge hikuva ka tsutsumiwa xikan'we na Rugby u fanele u tiolola u ta kota ku wina u ta kota ku tolovela. Ku ku tiolola i swa nkoka swinene loko u ri mutlangi na loko u ri u ri muyimbeleri wa practice swa fana na ku tiolola.